Yebo, ngazizwa ngingenakho ukujabula ngempela ngoba uloliwe kwizimpahla zayo zazi biza kakhulu kunezokuthutha emgaqweni futhi amabanga akhona aye made nama-volume futhi amakhulu omsindo, ikakhulukazi uma kucatshangelwa ukonga kukaphethiloli kanye nezindleko eziphansi zokuhamba ngeyunithi ngayinye.

Ukuze kuthuthukiswe uhambo lwe-shuttle kubantu abadala, izinguquko zingabandakanya izici ezifinyelelekayo, izinsiza ezigxile ekunethezekeni nezinyathelo zokuphepha. Lokhu kuthuthukiswa kungenza umehluko omkhulu kokuhlanganelwe nakho okuphelele ukukhuthaza ukuzimela kanye nokunciphisa izithiyo zokuhlanganyela emisebenzini yomphakathi kanye nokuqoqwa. Ama-shukles kufanele afakwe amarampu, amakhethini nama-system okuvikela ukuze athwale izihlalo zabakhubazekile nezikuta.

Uxolo mshayeli, kunephutha eselenzekile lapha. Isitobhi sami la engehla khona bese sengidlulile ngephutha, bengicela bandla mshayeli ukuba ujike, uhambe uyongishiya kwisitobhi sami la ebese sengidlule khona. Ngixolise kakhulu ngokuthi nginganakanga, ngikujikise lapho usuhambe kude kakhulu waze wafika kwezinye zey'tobhi. Bengicela mshayeli ukuba ujike, ungiphindisele emuva ungehlise kwisitobhi sami sasekhaya, ngixolise ngokuthi ngikuhluphe kangaka, ngiyabonga.

Engingakwenza noma izinyathelo engingazithatha kulesi simo ukuba ngiqale ngithinte ngokushesha nabalahlekile nabatholakele besiteshi noma u-operate-a wesitimela, ngibanikeze incazelo nemininingwane yesikhwama sami nokuthi ikuphi oqukethwe yisona. Uma nginaso isithombe sesikhwama ngingabakhombisa sona lokho uma kungaba usizo, uma sengisesiteshini noma ngihambe ngiye ehhovisi lezimpahla, la kubekwa khona izimpahla ezilahlekile, ngifike ngibike udaba lami khona, ngibonge ithuba.

Indlela umphakathi ongaqwashisa ngayo ngezidingo zokuhamba zabantu abadala ngokuphephile ukuthi baqinisekise ukuthi izindawo abahamba kuzona bayazikhumbula nokuthi uhambo labo baluhlelile ngaphambi balihambe nokuthi imithi yabo bayiphethe yezifo uma ngabe kwenzeka bevukelwa izifo endleleni, bakwazi nokukhumbula izindawo abakuzo, umqondo wabo ukhaliphe ubekhona babekhona, bakhohlwe usizi, bangacabangi kakhulu. Ngibonge ithuba.

Ngicabanga ukuthi abantu abaningi bashayela bephuzile ngoba abafuni ukulandela imithetho yemigwaqo futhi abafuni nokuyihlonipha ngoba isuke ikhona ibhaliwe. Abantu abaningi bathanda uphuzo oluponjwana kakhulu, baze bakhohlwe nokuthi basazongena emgaqweni wezimoto okungase kubange izingozi nemiphefumulo yabo ilahleke. Bayakhohlwa ukubaluleka bempilo yabo kanye nokucabangela abanye abantu abakhona emgaqweni, bakhonze kakhulu uphuzo oludakayo olujabulisa imizwa yabo isikhashana, bakhohlwe ukuthi kusakuningi okusamele bakuqaphele. Ngibonge ithuba.

Isiteshi samabhasi engithanda ukugibela kusona ilesi saseThekwini, esilapha ekhoneni ngase-Mashu Rank-i ngoba isona siteshi esibonakala siphephile futhi esinabantu abaningi, esino-taxi rank no-taxi manager futhi ukuphepha khona kubalulekile njengomgibeli ngoba ukuphepha kwakho kukhombisa ukuthi la uya khona uzofika khona uphephile uphila. Yingakho ngithi isiteshi engibona siphephile yisona ngoba sinabantu abaningi futhi siyagadwa njengoba futhi siqashile ne-security ekhona, ukugada abantu ukuthi bahlala bephephile, la baya khona bafike bephephile. Ngibonge ithuba.